E tlhokomela gore a mme o na le dikoloto tse dingwe ko thoko na, a go na le mabenkele a o ile wa tsaya dilo mo go one jaanong o bo o sa ba duele, banka e tlhokomela dilo tse di ntseng jalo.

O ka bona ka madi a bankaa tsayang fa o goga madi gore a banka e tsaya madi a mantsi ga o goga kgotsa e tsaya madi a siameng a o tla kgonang go goga mo go one jaaka bo Capitec-e, bo Standard Bank ga di tseye madi a a tshwanang di-charges-e tsa teng ga di tshwane.

Fa o na le sekoloto mo di-shop-ong tse di farologaneng or-re mo di-shop-ong tse di farologaneng, o ka se kgone go kry-a madi bonolo ko kwa bankeng because ba lebelela histori ya gago gore a motho o dula patala batho bale ba furniture-ra, a motho o ile patela lebenkele lele le le itseng le le rekisang diaparo so ga o batla sekoloto go tokafatsa gore dilo tsa gago gore o kgone go kry-a sekoloto, tsamaya go batla madi ko bankeng fa o sena sekoloto sepe o tlile go bona dilo tsa gago di ba bonolo gore o kgone go bona madi.

A diphoso tse re di dirang ke fa o nale dikoloto go tswa kwa mabenkeleng a mangwe kgotsa o nang le dikoloto go tswa kwa bankeng e nngwe, gore dilo tsa gago di tsamae sentle ga o tlile go bona kopo ya madi ke ga mme o na le tshupo e e bontshang gore o a dira ebile o bona madi kgwedi e nngwe le e nngwe, e bontsha gore ba tla tsaya madi a bone kae.

Ee, fa o batla go dira kopo go botlhokwa gore o buise gore a mme ba tlile go tsaya madi ao otlhe o ba kolota kgotsa ba tlile go tsaya madi a o bikinyana-bikinyana go botlhokwa thata o tshwanetse o bo o tlhaloganya gore konteraka ya bone e reng.

Fa o batla karata ya sekoloto o tshwanetse o bo o na le kitso e ntsi tota o itse gore karata eo e dira jang, o tsaya sekoloto se se kae ebile o tlile go se duela jwa jang go botlhokwa tota gore o itse gore sekoloto se ga ke se tseele se tlile go tsaya dijara tse di kana gore ke fetse go se patala kgotsa ga se tle go tsaya dijara tse di kana ga o dumelana le o tsaya yone sekoloto seo ga o sa dumelane le selo se o sa se tlhaloganye o na le tshwanelo ya gore o se gane o se tlogele.

Bontsi ba dilo tse banka e di dumelang gore o tseye sekoloto e go tsaya tsia ke ga e bona gore o a dira ebile o bona madi kgwedi le kgwedi gore le bone ba tle ba kgone go tsaya madi a bone a o ba kolotang kgwedi le kgwedi, nako nngwe ba lebale mengwaga gore o tlile go bereka for sebaka se se kae, ga go le jalo e fitlhile go bereka for dijara di le tlhano go bontsha le konteraka bone e tle be ba tla go goga dijara di le tlhano .

Dilo tse di molemo ka overdraft facility ke gore o kgona go dirisa karata gago na le o sena madi o kgona go ntsha bank statement-e le fa ntse o sena madi mare tse di borai ke gore ga madi a tsena mo bankeng ya gago yone e tsaya madi a yone a dirisitseng nako o ntsha bank statemente kgotsa o 'ira kgotsa o ne o reka, yone ga e tla e tsaya madi a yone ga e batle le gore o dumelana e le yone ebile nako nngwe o kgona go tsaya madi a mantsi go feta fao.

Ga o dirisa madi a a fetang a o a kadimileng mo kantorong, kantoro ke nagana e tle go tsaya di-charges tse di moo go adima puo ko Sekgiweng ya gore e tla go tsaya di-charges tse di moo because ka gonne o dirisa madi a fetang a o a kadimileng.

D amana jaaka ga ka motho a rekile ka madi a mantsi, o rekile dilo ka madi a mantsi mme tseo di 'ira gore ke ditshenyegelo ka gonne ga o na le madi gape banka e tlile go tsaya madi a yone.

Ke fa o tsamaya o lebelela gore dibanka ga di go kadima madi a ma kana, di tlile go a tsaya a le ma kana, ko bankeng o bo o adima madi a mantsi fela ko bokgutlong ba letsatsi ga ba tshwanetse ba fetse o bona ba ntse ba goga ke'ore o tsamaye o ntse o bona gore banka e ya ntlha ga e nkadimile bokana ke ya go e busa e le bokana, ya bobedi ga e nkadimile bokana ke ya go e busa e le bokana.